Nka kgetha naha hore ke be molemi labaka la lena ke hobane mme wa ka o ne a rata temo haholo. Jarete ya haeso e ne e na le di lengwa tse fapafapaneng. E kgabile ka botala, mme sena se nthusitse hore ke tsebe haholwanyane ka tsa temo. Mme wa ka o na fumana tjhelete e ntle haholo ho tswa dijalong tsa hae, eo ka yona a ileng a nkisa sekolong seo a neng a patala six hundred ka kgwedi. Jwalo ka motho a ratang phapusi ya ho phehela ke na le bonnete ba hore le nna nka fumana tjhelete ho tswa temong, mme e ka nthusa ho bula tulo ya dijo jwalo ka ha ke le motho a hotseng a rata ho phetha. hape nka sebedisa tse ding tsa dilengwa ho tswa seratswaneng sa ka sa temo ho pheha.

Nka mo eletsa hore a batle dipakisiso le bothata haholwanyane ka tsa kgwebo ya dikalaku, mme a etse bonnete ba ho utlwisisa bophelo ba di kalaku. Ho kenyeleditswe mefuta ya di kalakuni Tshepo e nepahetseng bophelo bo botle le mekgwa ya Tsamaiso. A etse moralo o felletseng o hlalosang ditshenyehelo tsa tlhahiso. Maano a ho bapatsa tsa le dikgakahanyo tsa ditjhelete, a kene dithupelong le di thupelong ho ntlafatsa tsebo le mahlale a temo ya dikalakuni.

Ka mehla hlahloba le ho hlokomela disebediswa le metjhini ho thibela dikotsi le ho netefatsa hore di maemong a matle a ho sebetsa, netefatsa hore diphoofolo di bolokwa ka mehla. Mme ha di behe basebetsi kapa baeti kotsing, etsa bonnete ba hore basebetsi bohle ba fumana kwetliso le tataiso e nepahetseng mabapi le mekgwa ya polokeho ya mapolasi.

Ho thibela ho pepesehela dimela tse tjhefo ke tsela e molemo ya ho itshireletsa. Ha re sebetseng mmoho ho kgetholla le ho le ho tlosa dimela tse tjhefu masimong a rona, le di bakeng tseo re sebetsang ho tsona. Sebedisa thepa ya ho itshireletsa e kang di le di hempe tse matsoho a malelele. Ha o sebetsa dibakeng tseo dimela tse tjhefu di leng ho tsona, dula o tseba ka mefuta ya dimela tse tjhefu tse fumanehang masimong a rona le ka moo re ka itshireletsa ka tsona ho tsona.

Jwalo ka ngwanana a holetseng mahaeng, Nka natefelwa ke bophelo ba mahaeng. Hobane ho dula mahaeng ho o fa monyetla wa ho hokahana le tlhaho, ho ananela dinako tsa selemo tse fetohang. Ka sena ke bolela hore semelwa se seng le se seng se natefelwa ka nako ya sona ntle le ho patala tjhelete kapa ho ja dijo tse nontshitsweng ka metjhini.

Taba ya pele, re ka hodisa bareki ba rona ka ho fihlella di restaurant-e tsa lehae, di cafe le dibaka tsa ho baka. Re ba re ka ba fa theko e felletseng bakeng sa mahe a rona, mme bongata ba bona ba ka ho re amohele. Re ka boela rea batla ho kgutlisetsa setjhabeng sa habo rona hore re tle re sebedisane le dibanka tsa Lehae tsa dijo le mekgatlo e sa etseng phaello ho fana ka mahe a mang a rona ho ba hlokang.